Batho ba ba sa direng ba amiwa ka tsela e e sa lekalekaneng ke dituediso tse di kwa godimo tsa tshedimosetso ka gonne di thibela phitlhelelo ya bona ya ditšhono le ditirelo tse di tlhokegang. Seno se kgoreletsa thata bokgoni jwa bone jwa go bona tiro le go tokafatsa seemo sa bona. Seno se akaretsa go batla tiro, go tsena sekolo ka inthanete, go buisana le bathapi ba ba ka nnang teng le go bona tshedimosetso e e tlhokegang.

Ke reka data e e leng gore ke kgona go tsena mo mafaratlhatlheng le go šebella dibaesekopo mo e leng gore data ya teng e last-a.

Go le gantsi data e ke e rekang ke e e tsayang beke, mo e leng gore nako tse dingwe e fela ka matsatsi a le mararo or-e a le matlhano, mo e leng gore ke tshwanna ke go e reka gape. E ya ka gore o e dirisa ka mokgwa o o ntseng jang, kgotsa o e dirisa thata mme tlhwatlhwa ya yona e botoka go na le di data tse dingwe, ka yona tlhwatlhwa yona e le ya masome a le supa fela.

O tla tshwanela ke go reka moya wa di-network-e tse di farologaneng, e ka tswa e le yona MTene, Vodacom-o or Telkom-o, go tsweng moo a bona di-data tse e leng gore o tla kgona go e reka e leng gore e tla kgona go tsamaisa matsatsi kgotsa kgwedi, e leng gore tlhwatlhwa ya yona e kwa tlase, e e leng gore e tla mo letlelela go tsena mafaratlhatlheng, le go kgona go šebelela di-soapie-i le go dira dilo tse dingwe tse di farologaneng.

Ke tla bona gore ke oketse data ya me fa e fedile pele ga nako, mme ka nako tse dingwe gore ke bone gore e sa fela pele ga nako, ke go bona gore ga ke dirise data go fetelela, ke tla ke ikhutsa go dirisa data ke e tlogela mo e leng gore ke dira dilo tse dingwe, ke tlogele data gore ke tle ke kgone go e boloka, e tle e kgone go dula nako e e tshwanetseng gore e fele ka yone.

Ke rata thata go reka mowa mo e leng gore ke feleletse ke bone gore di-data tse e leng gore network ya ka e ke e dirisang e mphang tsone ke tsefeng ka gore o fitlhela di le kwa tlase go na le gore o ye go reka data kwa lebenkeleng mo e leng gore o fitlhele e le gore di kwa tlase, le yone tlhwatlhwa ya yone e kwa tlase.

Go mo romelela nngwe ya data fa e le gore o dirisa network-e ya go tshwana le nna, mme fa e le gore ga a dirise network-e ya go tshwana le nna, ke tla kgona go re ke mo hosepote mo founung ya me gore a tle a kgone go romela email-e.

Motswako wa mefuta e mengwe e e sa lekanyediwang e e lekanyeditsweng, gongwe o tla neela mo go maano a tshedimosetso ya selefounu mo isagong ka tsepamo e e maatla mo maemong a a rulagantsweng le a a fetogang, fitlha dithekego.

Go ya ka bangwe difounu di ka nna tsa kgoreletsa batho mo phaposiborutelong mme di ka dirisiwa botlhaswa mo dilong tse di jaaka go tsietsa mo ditlhatlhobong, go tsaya dinepe tse di le go tshameka metshameko ya difounu tsa cellular. Mo godimo ga moo difounu di ne di tla itaya tsebe, di dira gore motho a se ka a tlhoma mogopolo mo morutiseng.

Seno se dira gore barutabana ba kgone go tlhoma mogopolo thata mo kgolong ya baithuti ba bone fa AI yone e tlhokomela ditiro tse di lapisang. Gape AI e thusa ditheo tsa thuto go sekaseka tshedimosetso ya baithuti, go tokafatsa thulaganyo ya curriculum-o le dipholo tsa thuto go dira gore go na le mafelo a a nang le matswela le a a atlegileng a go ithuta.

Ke data ya di-gig-i di le lekgolo mo e leng gore e tsene masimologo a kgwedi le kgwedi.

Go tla nna le ditlhabololo tse dikgolo mo mafapheng a tlhagiso, tlhokomelo ya boitekanelo, ditlhaeletsano ka megala, le dikoloi mmogo le ditsholofelo tse dintšha mo mafapheng a a tshwanang le boitlosobodutu jo bo tseneletseng, ditoropo tse di botlhale le karo e e dirwang kwa kgakala.